Ndzi tsakela ku tlanga mitlangu na van'wana eka inthanete hikuva sweswo swi nyika ntsako lowukulu swinene eka mitlangu. Leswi ndzi swi rhandzaka hi mitlangu ya online multiple player i ku hlangana ni van'wana vanhu ndzi kota ku vulavula na vanhu va tindhawu to hambana mitlangu yo fana na call of duty mobile, FIFA online kumbe free fire yi endla leswaku hi hanya tanihi ntlawa. Xa vumbirhi i ku ti karhatela ku antswisa loko u tlanga na van'wana u lava ku antswisa kumbe ku dyondza ku hlula u tlhela u kula u tshama u pfumeleriwa ku endla team work eku tirhisa swikili naswona ku endla swiboho hi ku hatlisa. Swi hoxa xandla eka ku tshunelelana ni vanhu mitlangu ya online yi nga va ndlela yo vulavula ni vanghana loko u ri kule hi kota ku seketelana ku hleka ku hlangana eka ntsako eka nchumu lowu fanaka leyi i ndlela yo yo yo yo yo kota ku vulavula na vanhu kahle.

Maendlelo ya muxaka lowu a ya kahle ku va ku nkarhi wo dyondza loko n'wana a tshama emahlweni ka game kumbe khumpyuta nkarhi hinkwawo a nga ha ri na nkarhi wo hlaya ku endla mitirho ya xikolo kumbe ku dyondza swilo leswi leswin'wana swa nkoka. Xa vumbirhi i ku tsekatseka ka rihanyo ku tshama nkarhi wo leha u nga fambi u langute screen nkarhi hinkwawo swi nga hlamarisa matihlo kumbe ku dlaya matihlo naswona swi nga fuwetela mombo swi tisa na ku karhala ka miehleketo. Lexi landzelaka swi nga swi nga endla ku tsandzeka ku dyondza ku hanya na van'wanyana loko n'wana a tshama a ri yexe a nga dyondzi ku vulavula na van'wani kumbe ku tirha na ntlawa kumbe ku lawula vukarhi naswona swi endle leswaku u tshama u karhi u rhurhumela hi mitlangu mitlangu yin'wana yi na madzolonga mavulavulelo yo rhula ngopfu leswi nga fuwetela mikhuva ya n'wana.

Ndzi tsakela mitlangu ya le handle hikuva yi pfuna rihanyo ra miri loko u tlanga handle mitlangu yo fana na bolo netball yi pfuna mbilu naswona yi pfula yi pfuna na miri hinkwawo ku tirha kahle yi tlhela yi pfuna ku hunguta ku hleketa ngopfu naswona u tshama u enerile hi matimba yi endla leswaku vana va dyondza ku tirha na van'wanyana hi ku langutana.

Khombo ra kona i ku onhaka ka ka mahlo ku languta screen nkarhi wo leha swi hlamarisa mahlo hi ku vangama ka screen naswona swi onha rihanyo ra miri. Ku tshama u nga tikukumuxi nkarhi wo leha swi tisa ku vava ka mombo naswona swi tshikelela misiha ya mavoko swi tirhisa matimba ya miri hi ndlela yo yo pfumaleka naswona swi vanga ku karhala ka miehleketo ku tlanga mitlangu ya rivilo ro leha kumbe ya ya mantshwasana swi tisa ku tshikeleleka ku karhala ka miehleketo kumbe ku ku pfumala ku kongomisa miehleketo. Ku hlangana ni vanhu lava nga ri ki ni xikongomelo xinene mitlangu ya online yi nga endla vana va hlangana na vanhu lava nga va tiviki va rhumeriwa swilo leswi va nga fanelangiki va yiveriwa ti-data ta vona.

Mitlangu leyi nga kahle eka vana yo sungula i mine craft edition yi tirha eka Android kumbe iPhone yi kahle hikuva yi dyondzisa vana ku aka misava ya vona hi matlhelo hinkwawo yi pfuna ku tirhisa miehleketo hi vutlhari. Ya vumbirhi i talker life word na yona yi tirhaka Android kumbe iPhone yi pfumelela vana ku aka xidorobana xa vona hi ndlela ya xi ya xi mfanelo yi khutaza ku tirhisa miehleketo naswona yi nga riki na madzolonga. Leyi landzelaka i my city series or my city home yi dyondzisa vana ku aka ni ku langutisa misava ya vutomi bya siku na siku yi ni swihlawulekisi na switirhisiwa ni ntirho wa matlhelo yo hambanahambana.

Matlangelo yo gembula lama tivekaka swinene yo sungula i Lotto matlangelo ya kona i ku u xava thikithi u hlawula tinomboro ta six loko tinomboro leti u ti hlawuleke ti humile eka draw u hlula mali. Leyi landzelaka i slot machines matlangelo ya kona i ku u nghenisa mali kutani u pfula michini loko timfanelo ti ringanile u hlula mali. Leyi landzelaka i poker matlangelo ya kona i ku mitlangu leyi tlangiwaka vanhu va endla ti-bet hi mali ya vona ku titshega hi vutlhari byo hlawula muxaka yo karhata ni ku hlayisa xikungu u hlula loko u ri na khadi ra nkoka kumbe u twise van'wani va tsandzeka. Ya mahetelela i sports betting matlangelo ya kona u vhota hi mali eka ntlawa kumbe xiphemu xo karhi xa sports event loko leswi u swi vhoteleke swi humelerile u hlula mali hi muxaka wa ti-chance.

Tipulatifomo ta le henhla swinene i YouTube gaming. Ti-tournament ta nkoka tanihi Call of Duty ti hoxiwa ntsena eka YouTube, u tlhela u kuma ti highlight-i kona. Xin'wanyana i Facebook gaming, yi rhandza ngopfu eka ndhawu ta Asia na Latin yi tirhisa ngopfu eka mobile e-sports.

Ndzi nga landzelerisa swipano leswin'wanyani, ni vona ni matlangelo ya vona. Leswi na mina swi nga va swi ni pfuna.

Ina ndza pfumela. Hikuva hi leswi vanhu vo tala va swi rhandzaka, naswona swi nga fikelela leswaku ri va sungula ku swi landzelela.

Ndzi nga kombela ku rivaleriwa ka leswi ndzi nga swi endla. Naswona ndzi nga siya mavonelo ya mina eka Google Play Store.

Va nga kombisa ku vilela ka vona eka vatlangi, naswona leswi swi nga pfuna ku lunghisa nkavanyeto lowu nga kona exikarhi.

I ku va ndzi endla vulavisisi na ku tihlanganisa na vanhu lava va tirhaka hi swona. Na mina swi nga ndzi pfuna ku fikelela laha ni lavaka kona.

I ku va ni lava tindlela letintshwa no kambisisa eka tinxaka ta inthanete, leswaku swi nga ni pfuna hi ndlela yini.

Tinxaka to endla mali ti nga va ti katsa Betway, Hollywood, Lotto Plus.

I ku kombisa ku tshembeka eka ti-custom na ku va a tirhisana kahle ni vanhu. Na leswi va ka swi tsariwile eka page, kumbe leswi vanhu va tsalaka mavonelo ya vona. Leswi nga pfuna leswaku ti-customer to tala ti vona ku tshembeka.

Ku nga va ku ri ku rhunga mpahla. Leswi hi swin'wana swa mintirho ya mavoko, naswona swi va swi olova ngopfu.

A nga endla page ra yena eka social media, ku nga va Facebook-u kumbe TikTok-o. Leswi swi nga n'wi pfuna leswaku a hatla a kuma ti-customer to tala hi nkarhi lowutsongo.

yi nyika ti-course ta le yunivhesiti ta misava hinkwayo. Ku nga va Standford na Wits. Hi swilo swo fana na IT, business and health. yi yi komgoma ngopfu eka ti-practical skills. Ku nga va programming, design, marketing development.

Shutterstock i yin'wani ya tona letikulu yi xavisaka swifaniso ni tivhidiyo. Adobe Stock na yona yi fambisana photoshop. Alamy yi na pay out leyi tlakukeke ngopfu eka vatirhi va yona ku tlula tipulatifomo letin'wanyana.

U fanele ku endla akhawunti ya Instagram, kumbe Facebook, kumbe TikTok leyi u nga ta va u navetisa bindzu ra wena.

I ku va va ri na ti-followers ta ku tala eka social media. Ku nga va page ra Facebook-u kumbe eka TikTok-o.

I xiyanimoya, na thelevixini, na na na Daily Sun. Leswi hi swona leswi tshembekeke.

Leswi i ku vumba rixaka ni van'wanyana vanhu, naswona swi pfuneta leswaku ri va va va va kota ku tlanga na van'wanyana no dyondza matirhelo ya kun'wana.

Leswi swi swi tlakusa ikhonomi ya Afrika-Dzonga. Hikuva vanhu va le handle loko va ta, va fika va ta va ta va ta va ta xava, naswona va va va siya mali.

I ku tisa ku cinca kumbe ku hluvuka etikweni. Leswi swi endla leswaku ku endliwa ni mintirho yo tala.

I ku va ku endliwa mintirho kumbe ma-business-e. Leswi swi ta endla leswaku vanhu vo tala va kuma mintirho.

Ina swi endle leswaku ku endliwa mintirho leyintshwa, na ku akiwa ka swikolo. Leswi swi pfunaka vadyondzi vo tala na vaakatiko.

Ina swa pfuneta hikuva va va va tisa mali loko va ta etikweni ra hina.

I ku va ku hlanganisiwa swipano leswaku swi tirhisana hi ku wun'we. Leswi swi pfuna na ku tlakusa nkwama wa wa ikhonomi.

Swi tisa rifumo eka tiko leri, na ku akiwa ka mintirho, na nhluvuko.

Leswi swi endle leswaku ikhonomi yi tlakuka swinene eAfrika-Dzonga.

Matiko ya misava, ya nga sirhelela mimbangu leyi hi ku rhurhisa ka muganga.

I ku va va amukeriwa etikweni tanihi vaendzi, na vona va fanele va titwa va ri ekaya.

I ku va yi hlangana na swipano leswi n'wanyana swa matiko ya le handle.

Va nga ha hlangana ni vanhu lava ka va nga va tivi. Naswona va nga ha tala ku kanganyisiwa eka timali ta vona, kumbexana eka vuxokoxoko bya vona.

Ina ndzi nga n'wi pfumelela hikuva i ta tlanga a hlayisekile, naswona ku nge vi na vukanganyisi lebyi byi nga ta n'wi nghenisa enghozini.

Ndzi nga ha cheka foni ya yena kumbe ku langutisisa foyini ya yena. Naswona i fanele a rhanga a kuma mpfumelelo eka mina ku tirhisa inthanete kumbe tin'wani ta ti-app-e leti tirhisiwaka eka inthanete.

U nga tshami u karhi u tlanga mitlangu minkarhi hinkwayo eka khompyuta. U fanele u pfa u ti nyika nkarhi u tshama ni vanghana, u hlangana na van'wanyana, hikuva leswi swi nga ha tshikela miehleketo ya wena.

Hawa a ya ha ri kona. Leswi swi vangiwa hi vutomi bya ximanjemanje. Vanhu vo tala a va ha ri na nkarhi wo tshama va yingisela mintsheketo kumbe , va va ti va ti hungasela hi swiyanimoya kumbe makombakule.

Hikuva vana vo tala a va ha kumi nkarhi ku va va tshama na vakokwana wa vona, kumbe ku va va va nyikiwa va kuma nkarhi va dyondzisiwa tindlela ta khale.

Ku kokana. Vanhu a va avelana kumbe hi timhaka timbirhi. A va kokana hi ntambu. Vanhu a va rhwala a yini eka loyi a nga weki sungula ku fika ekusuhi a hlula.

Ina yi endla leswaku va va ni vuxaka na van'wanyana. Naswona va dyondza ku tlanga na van'wanyana.

Ku sungula hi Musumbunuko ku fika Sonto, hi ta endla mitlangu yo olova kambe yo tsakisa masiku hinkwawo. Un'wana na un'wana a nga nghena a tirhisa hash tag Ntsakelo na Nsovo kumbe hash tag leyi u yi hlawulaka. Siku ro sungula, ku ta tekiwa selfie u tirhisa imoji yin'we ntsena, u hlamula ndlela u yi twisisaka. Siku ra vumbirhi tanihi dance-o ra wena ro saseka eka risimu leri u rhandzaka swinene. Siku ra vunharhu hlanganisa swakudya leswi olovaka u swi kombisa eka video yo koma. Kasi siku ra vu four u nga u nga u nga u khomisa xihlovo xa rirhandzu, kumbe xihlovo xa ndyangu, kumbe munghana.

Va nga va hlohlotela ku tinghenisa eka swipano swa bolo ya milenge. Naswona va nga tlhela va va hlohlotelo ku nghena eka swipano swo swo phikizana na van'wanyana hi ku tsutsuma kumbe rivilo.

Caster Semenya u fikile ka xiyimo lexi leswi landzelaka. Talenta ya ntumbuluko. U velekiwile a ri na matimba, ku olova ka miri, ni rivilo leri endlaka leswaku a tsutsuma hi rivilo leri endlaka a tsutsuma hi ndlela leyi nga ri ki na van'wana. Naswona ku va ni talenta ntsena eka swiringani, u dyondzile swinene a endla mitlangu yo tala ya vutlhari bya miri ku tlanga nkarhi hinkwawo. Naswona hambileswi a langutaneke na swipano kumbe swiphiqo swo tala ku katsiwa ni swivutiso leswi a tshikeleriwaka hi swona mayelana na rimbewu ra yena, a nga pfumelangi leswaku swi n'wi khomisa eka leswi a swi rhandza.

Vanghana tanihileswi ku nga nkarhi wo wisa kumbe tiholideyi, a ndzi hlekete leswaku hi nga hungasa hi ntlangu wa bolo ya milenge. Kumbe hi nga endla swa ku tsutsuma hi phikizana.

Ku tlanga bolo ya milenge, netball, basketball, volleyball, kumbe khirikete. Leswi endlaka leswaku ntlawa wu va na vun'we ni ntsako. Naswona hi nga tlanga mitlangu ya miehleketo ku fana ni quiz, chess kumbe riddles. Leswi pfuna leswaku vuswikoti bya miehleketo byi kula hi nkarhi lowu wu tsakisaka.

Ndzi hlangana na vanhu ku fana na le ka mitlangu ya bolo ya milenge, netball, basketball, kumbe ku fana na walking club na gym groups, kumbe ni ku baleka swin'we na leswaku mi tshama mi ri eka rihanyo lerinene.

A ku ta va mitlangu ya ntlawa yo fana ni treasure hunt kumbe game night. Leswi swi endla leswaku ku va na ntsako wo hlaya exikarhi ka vanghana.

I ku va u rhula emiehleketweni, ni ku hlangana ni van'wana vanhu mi mi tirha swin'we hi ntlawa.

Ndzi tsakela ku tirha na van'wanyana, hikuva leyi hi yona mitlangu leyi tsakisaka.

Ku ku tirhisa leswi vanhu va swi vonaka nkarhi hinkwawo, ku pass-a maphepha ya swi vulawuri posters or flyers rose eswikolweni, emakaya ya va rhumiwa kumbe emakumu ka tindlela. Ku tirhisa notice board ya le kaya, kerekeni, kumbe exibedhlele xa le ndhawini. Ku tirhisa thekinoloji, kumbe ku rhumela WhatsApp, broadcast kumbe voicenote eka vaaki hinkwavo.